Uma bengipha ipleti lami ngingalamukela ngikudle nalo kudla ngoba akusukuthi angiyidli inyama yangaphakathi ukuthi angiyithandisisi. Kodwa kumele ngamukele futhi ngihloniphe emizini yabantu ngoba ngimenyiwe. Ngizolidla leli pleti ngize ngiliqede.

Imigubo yendabuko yamaZulu ishintshe kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Abantu abaningi abasawalandeleli amasiko. Izinto eziningi ezazenziwa ngezandla sekusetshenziswa imishini. Imfuyo isiyahlatshwa. Kushintshile kakhulu okuningi.

Izindlela engingazisebenzisa ukuvuselela nokujwayela le mikhuba ukuthi ngibuze imibuzo kubantu abadala ukuze bangichazisele kabanzi, nokuthi ngazi ukuthi kumele ngenzenjani. Ngizolalela imiyalo yabantu abadala, ukuze ngingaphumi endleleni ngifunde kabanzi kubona.

Uma uzokwethiwa igama kuyabizwa abantu basesontweni, kufakwe imithandazo. Kuthi mase abantu basesontweni bahambile kusele umndeni uyaphahlelwa, kushiswe impepho kubikwe kubantu abadala ukuthi usuyethiwa. Baphinde benze utshwala besintu, bahlabe imbuzi ukwenza umcimbi wokuthi bakwethe.

Izizukulwane ezincane azizizwa zikhululekile ukukhuluma isiZulu phambi kwabantu noma emsebenzini ngoba iningi labo sebalahle amasiko. Abanye bangena izikole zesiNgisi, lokhu kwenza ukuthi bakhulume isiNgisi kakhulu. Uthole nokuthi njengoba behlala bekhuluma isiNgisi abasazi isiZulu. Lokhu kuyinkinga ngoba kubonisa ukulahlwa kwamasiko.

Kwamanye amasiko izingoma zendabuko bazishayela phansi, kwamanye amasiko zinomsindo futhi ziyashesha.

Ukudla kuyashintsha ngesikhathi semikhosi ekhethekile noma imikhosi yokudlula. Lapho kuhlatshwa khona inkomo, kuphekwe uphuthu, kuphekwe idombolo. Lokhu kudla kuphekelwa emlilweni, kuyathezwa kuphekwe lo kudla lapho emlilweni. Lokho kudla kuthi mase kuvuthiwe kuphakelwa abantu, obaba abadala yibona abazodla inhloko nesibindi.